Izibopho zemfundo ziyasiza ukuba baqhubeke nokuthola ulwazi bese imidlalo, ezemidlalo bayakwazi ukuhluza ingqondo ihlale ikhaliphile.

Kungabasiza ukuba bafunde kabanzi, bakwazi nokumelana nezingqinamba ababhekana nazo, baphinde bacabange ngokujulile.

Kumele babambisane ukuze bezokwazi ukufeza amaphupho abo, kumele bakwazi nokuxazulula izinkinga abanazo.

Kungamele kusungulwe amaqembu emphakathini azosiza ezikoleni, aphinde asize izinkundla zokudlala ibhola emphakathini ukuze kuqeqeshwe intsha kanye nezingane ukuba baqhubekele phambili.

Ukuvula amathuba okufunda emphakathini ukuqeqesha intsha nezamakhono.

Yebo, ukhona umfanyana owayedlala ibhola esikoleni wagcina esekwazi ukuhlomula.

Ezikoleni kuzomele baqikelele ukuba umfundi nomfundi unomdlalo awenzayo esikoleni. Okumele bakwenze ukuqala amaqembu lapho emidlalo ehlukene ukuze umfundi nomfundi ezokwazi ukwenza umdlalo anekhono kulo.

Kubasiza kakhulu abantu abasha ukugxila kwezemidlalo lapho bezokwazi khona ukuthola ukukhula ngokomqondo, baphinde bakwazi ukuzigwema kokwenza kokubi, baphinde bakwazi ukuthi bakhule babe nendlela yokuziphatha ephasile.

Zingazuza kakhulu lezi zindawo ezibaliwe. Amahhotela, izindawo zokudla nezinsiza zokuthutha kungazuza kakhulu ngoba kusuka abantu abasuka emazweni ahlukahlukene, basuka ezindaweni ezehlukahlukene, abanayo indawo yokulala. Lapho ama-hotel ayazuza kakhulu ngoba bazofikela kuwo ama-hotel. Kumele futhi badle, ukudla kuzomele kuhanjwe kuyothengwa. Lapho ziyathuthuka kakhulu. Kumele, baningi abantu abasuka emazweni ahlukahlukene abazofika abangenazo iy'moto, lapho kumele bathole izithuthi ezizobathutha noma ngayikuphi lapha abayakhona. Ngisho ukuya khona enkundleni uqobo lezemidlalo, kumele babe nesithuthi esizobathatha e-hotel zibayise enkundleni yokudlala. Angathuthuka kakhulu amabhizinisi.